Iilali endihlala kuzo zikude kakhulu kunedolophu kwaye bendifunda kwisikolo esisedolophini esine-boading school. Kungecawe ndiphindela esikolweni, ndilungise ke yonke into ndiyoma apho kumiwa khona xa kumelwa iimoto. Ndayihlala into engangeeyure ezintathu kungafiki moto, ndancama ndacela utata wam ukuba andikhaphe ndihambe ndiyokhwelela kwenye ilali. Ke yona ke kulapho kudibanela khona iindawo ngeendawo, like iilali ezinintsi, ihlala ineemoto ke yona ke. Xa uya phaya ugqitha ezibhulorhweni ezinemithi engathi lihlathi kwaye kunobungozi laphaya. Ndacela utata wam wandikhapha sahamba saya kule lali ndatsho ndakwazi ukufumana imoto xa ndifika phaya.

UmXhosa angabonakalisa ukuba uyaziva ngenkcubeko yakhe engakhange acalucalule abanye ngokuthi asebenzise ulwimi lakhe kwaye abafundise abanye xa befuna ukufunda ngolwimi lakhe. Anganxiba iimpahla zakhe zesiNtu ngendlela ezithobekileyo, angabalisela abanye ngamasiko asesiXhoseni nangezithethe engakhange abacalucalule bona kwaye abamamele nabo ukuba awabo amasiko anjani. Angaxhasa umsebenzi wobugcisa nowenkcubeko, umzekelo, ukuthanda umculo wolwimi lakhe isiXhosa okanye oxhasa iimbongi nabantu ababhalayo.

Njengomntwana osuka edolophini, indawo yokuqala isikolo salapha kukude. Kumele uhambe uhambe ufike sowudiniwe nasesikolweni ungakwazi nokulalela kakuhle eklasini. Iindlela zalapha zimdaka, kumele uloko ulungisa izihlangu zakho kancinane kancinane. Uba usuke ekhaya kumele uthi xa ufika esikolweni ulungise izihlangu zakho. Njengomntana okhulele ezidolophini, xa ndibona iinkomo neegusha zisondela kum ndiyoyika. Ngoba ziyaphi? Kutheni abantu bezohamba neenkomo uma besiya esikolweni? Hayi bayandoyikisa mna.

Ndicinga usibonda kumele abe ngumntu ohloniphekileyo, onesidima ongeke aqheleke nje, kodwa kananjalo abe ngumntu onobuntu, akwazi uthetha nabantu bakhe, abalungise. Kumele, kufuneka angabina khetho, akhethe abantu iitshomi zakhe okanye intsapho yakhe xa kumele, masithi kukhona imisebenzi evelayo kuqashwa kwasibonda, angacalucaluli ukuba kuzoqale kufumane imisebenzi abo basondele kuye kunabo abawadingayo imisebenzi. Zininzi izinto angazenza. Acingele abantu, abe nentsapho yakhe, njalo njalo.